Ke nagana gore ke tirisano e ntle e e ka thusang bo rrakgwebi go godisa dikgwebo tsa bone gore ba kgone le gore ba dire mebereko e mengwe go thusa batho ba Aforika Borwa go kgona gore ba itirele letseno la bone mme ba lwantsha kgolo ena ya ditlhwatlhwa.

Ke ditholwana tsa thotse, tse di rutiwa kgotsa di fetisiwa ka molomo go tswa mo tshikeng go ya go e e latelang ka molomo kgotsa ka go leba le go bona jaaka bagolo ba dira.

Botlhokwa jwa go phutha le go dirisa dimela tsa setso tse di ka jewang ke gore di fa dikotla le dimenerale. Tse di tlwaelegileng mo tikologong ya ka ke merogo le dikhabetšhe.

Ga ke itse gore ke mabaka a afe a a tlwaelegileng a dirang gore badiri ba dipolase ba ga nelwe ditshiamelo tsa UIF mme fela ke nagana gore ge ba ka dira gongwe ba ko department-eng of labour ba ya go kopa thuso ko teng gore ba ka dira jang boikuelo jwa UIF-e ba ka bona thuso mme ba kgona gore ba feleletse le bone ba kry-a UIF.

Melemo ya go batla mo dipolaseng tsa selegae ke gore e thusa borrakgwebo ba ba berekang ka diphologolo, ka dikgogo, jalo le jalo. E thusa go godisa temo le dikgwebo tsa mo gae.

Se se tla ama ditlhokego tsa badiri ka gonne batho ba le bantsi ba tle go latlhegelwa ke mebereko ba nna fatshe ba sa kgone go itlhokomela and then se tla ama temothuo ka go ithusa gore e gole ba kgone le gore balemirui ba dire tšhelete ka potlako.

Ba ka dirisa solar power, matlakala ao a dikoko ba ka tsaya ba a kgobokanya mme ba dirisa go dira di-fertilizer.

Lephata la temothuo le tlhotlheletsa ikonomi ya Aforika Borwa ka go thusa go thapa batho ba le bantsi ba e leng gore ga ba na di-qualification-e tse di kalo, e thusa ka go thapa batho, e bafa tiro mme e na le seabe se se tona mo dijong ka gonne ga re tlhoke gore re kope dijo ko dipolekeng tse dingwe. Re kgona gore re itirele tsa rona ka mo mme ge di tseye ge di rekisiwe ko di-shop-ong e thusa ka economy ya rona.

Dilo tse o tshwanetseng go di ela tlhoko thata jaaka molemirui o mošwa ke lefatshe le o tlang go jala mo go lone, le o tlang go rua mo go lone, gore ke di-hectar-ra di le kae, gape go ka ke mmu o tlabeng o tla go jala dijalo tsa go mo go one. O tshwanetse gore pele ga o reka le polase o bo o ele mmu tlhoko o gore a mme mmu o o siametse go jala, a mme dijalo tsa gago di tla kgona gore di gole sentle?

Ke nagana gore dikgwetlho tse barutabana ba temothuo ba lebanang le tsone fa ba leka go ruta baithuti, botsogo le pabalesego ke gore baithuti ka bontsi ba rata go itirela jaaka bone ba batla ga ba utlwelele barutabana mme eo e nna kgwetlho mo barutabaneng and-e nako tse dingwe ga ba na di-equipment-e tse di feleletseng tse e leng gore di ka ba thusa.

Maemo a go dira le maemo a a leng teng mo tirong ya badiri ba temothuo ke nagana dikgwetlho tse ba kopanang le tsone ke go sa neiwe madi a a lekaneng tiro e ba e dirang, ke go sa nne le UIF-e, ke go sa nne le mekgatlho ya eo e leng gore ge ba na le ditsitsibo ga ba na le mathata di ka ba emelela, di a ba lwanela, di a ba thusa.